Umkhankaso wokuxwayisa ngesifo sengculazi. Ungagxila kumyalezo wokubaluleka kokuhlola ukuze kutholakale isimo sazempilo usenesikhathi. Kugcizelelwe ukuthi abantu bonke bayafinyeleleka ekunakekelweni nakwezokwelapha. Ukwakha ulwazi lwezinhlalo nemivuzo ekutheni sonke sizibophezele ekusikeleleni ukungalingani kwesifo sengculazi.

Izinsizi ezifinyelelekayo ukufaka ama-ramp, amathoyilethi aguquliwe, nezinsimbi ezilalelwayo zokuxhumana. Ukuqeqesha abasebenzi, ukuqiniseka ukuthi abasebenzi bayakuqonda ukuphatha izidingo ezahlukahlukene zabantu abakhubazekile. Ukusetshenziswa kwezobuchwepheshe, ukufaka ubuchwepheshe bokuxhumana njengemishini yolwimi ngezandla noma izinhlelo zezilaleli. Lokhu kungakhulisa ukufinyelela nokufinyelela kwabo eqinisweni nakuya kwezempilo.

Izinqubomgomo ezisiza abantu abakhubazekile eNingizimu Afrika. I-disability grant, i-National Counsel of and for Persons with Disabilities, i-Department of Women, Youth and Persons with Disabilities. Lezi zinhlelo zenzelwe ukuseka abantu abakhubazekile. Koda ukuphatha kahle kwezinsiza kubalulekile ukuze kufinyelele kubo bonke abadinga usizo.

Ubaba uZungu angathola izindlela ezilula zokuthola amaphilisi ngaphandle kuphindela ukuya emtholampilo. Izinhlelo zokulethwa kwemithi, amakhemisi okuphathisana nemitholampilo, izinhlelo zokuphathwa kwemithi ekhokhelwayo. Kunconywa ukuthi uzaxhumana nemtholampilo wakhe ukuze abheke izinhlelo atholakalayo endaweni yakhe. Aqiniseke ukuthi uthola imithi yakhe ngendlela elula futhi efanelekayo.

Yebo, zikhona ziningi sezisize abantu abasebekhulile abaningi kakhulu abangasena mndeni, noma abanye bezingane zabo abahlala kude abakhoni nokuzinakekela.

Ukuze kuthuthukiswe ukunakekelwa kwezempilo kokuzala kubantu abakhubazekile. Izinqubomgomo ezilandelayo zingasebenza. Ukufinyeleleka okungcono ukuqeqesha abasebenzi, izinhlilo zokuseka, ukuhlolwa, nokuhlaziywa.

Uma ngingakha ithuluzi lokuxilonga le-COVID-19. Belingaba ithuluzi elisebenzisa ubuchwepheshe be-AI. Ukuhlaziya izibonelo zegazi noma umswakama womphimbo ngokushesha. Lokhu kungathuthukisa ukutholwa kokunembile kunciphise isikhathi sokuhlola. Futhi kube lula ukusetshenziswa ezindaweni ezikude. Ithuluzi lingahlanganiswa nezinhlelo zokulandelela ukuze kuqinisekiswe ukwelashwa okusheshayo, nokulandelwa kwabantu abathintekile.

Uma ngangizofika nohlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka, ngangizohlanganisa ulwazi olusemqoka, izinkulumo zokuthintana, izinsiza zezindaba, amathuba okubonisana. Lokhu kuzokwenza uhlolo lwemfundo olusebenzayo, nolusheshisiswe, lukhuthaze abantu ukuthi bathathe izinqumo ezinolwazi olunzule nolufanele.

Sanibonani dade, bengifuna ukhuluma nawe ngesimo sikagogo. Kuyakhathaza ukuthi impesheni yakhe ayanele ukukhava zonke izindleko zansukuzonke. Sicela sixoxe ngale ndaba, sibone ukuthi singamusiza kanjani.

Ukubambisana phakathi kwabelaphi bendabuko nemitholampilo yesimanje. Kubalulekile kakhulu ekunikezeni ukunakekelwa kwezempilo okuhlanganisayo. Lokhu kungabambisana kungahlanganisa izindlela zokulapha ezikahlukahlukene. Kuqinisekiswe ukuthi iziguli zithola ukunakekelwa okugcwele. Okuhlanganisa izidingo zomzimba zenqondo, nezomoya. Ngaphezu kwalokho, kungakhuphula ukufinyelela kwezinsizi zempilo ezindaweni zasemakhaya. Lapho abelaphi bendabuko bevame ukuba yindawo yokuqala yokuxhumana. Nokho kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izindlela zokulapha zihlolwa ukuze zibe ziphephile futhi zisebenziseke kahle.

Uhulumeni angathuthukisa indlela yokuvimba inzalo ezindaweni zasemaphandleni ngokwenza lokhu. Ukufinyelela okungcono, izinhlelo zokufundisa, ukuthuthukisa izinsiza, ukusebenzisana nabaholi bomphakathi. Lezi zinyathelo zingasiza ekuthuthukiseni izinga lokuphila nokunciphisa izingozi. Ezihlobene nokungatholakali kwezinsiza zokuvimbela inzalo.

Ukubona nokubika izimpawu ze-COVID-19 kubalulekile ekunciphiseni ukusabalala kwesifo. Lokhu kuvumela ukuthola kusenesikhathi okungaholela ekwelashweni okusheshayo. Ukunciphisa ubungozi nezinkinga ezinzima, nokuvikela abanye emphakathini. Ukwakha ulwazi nobungani bungasiza ekukhuthazaneni izinqumo ezihlakaniphile, nezokuphatha ezivikelayo.

Amakhambi emvelo angasiza ekunciphiseni izimpawu zomkhuhlane. Afaka amahlamvu eminti, umhluzi wesipinashi, uju, kanye nokufutha, itiye lejinja

Ngokweseka lokhu kuba lula ukuthi ukunikeza intsha, ukufinyelela ezinsizeni zokuvimbela inzalo. Ngaphandle kwemvume kungavimbela ukukhulelwa kungahlelekile nokuzithuthukisa ukuthi zithathe izinqumo ezinolwazi. Futhi kukhuthaze impilo yabo yokuzala. Abaphikaya nokho bangaphakamisa ukuthi loku kungaphazamisa indima yabazali ekuhlinzekeni ukuqondisa nokuxoxisana ngezindaba ezibalulekile. Kumele kube neziqubulo zokugqugquzela izingxoxo ezisekelwe ekuzwaneni nasemthethweni.

Abantu abakhubazekile ezindaweni zasemakhaya babhekana nezinselelo ezininga uma befuna usizo lwezempilo. Okuhlanganisa izithiyo zokuhamba, ukungafinyeleleki kwezinsiza, ukuntuleka kolwazi, izindleko ezinkulu. Ukuthuthukisa ukufinyelela kwezinsiza zezempilo kubalulekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi bonke abantu bathola ukunakekelwa okufanele.

Ukuze izinsizi zezempilo zifinyeleleke kalula kubantu esebekhulile ezindaweni ezikude uhulumeni nezikhungo zezempilo bengasebenzisa lezi zinyathelo, izinsizi zokuhamba, izikhungo eziphathekayo, ukubandakanya abelaphi bendabuko, ukuhlinzeka kwezinsizi ezingobuchwepheshe.